Ukutofa kubaluleke ngokokuba kuphephisa izilwanyane ekuguleni kwaye nasekufeni.

Ndicinga ngokokuba bayayidinga imfundo ukuze bazokwazi ulandela imigaqo ethi ibekwe ngumfama lowo ubaphetheyo. Kwaye bakwazi nokufunda izinto ezithe zabekwa phambi kwabo, ezi kuneenkcukacha ngokomsebenzi ekumele bawenze, nokwemithetho ekumele bayilendele.

Ezam izingcinga kukuba kumele abasebenzi basezifama barhole umrholo noko othe xaxe ngoba umninzi umsebenzi abawusebenzayo kwaye kumele imali abayirholayo yanele izidingo zabo kunye nosapho lwabo. Kwaye bayithi xa bethatha umhlalaphantsi kube nako ukwazi ubeka ukutya etafileni.

Xa ufuye iibhokhwe, eyona nto inzima kukuzikhangela ngeemini apho umoya uthe wabhudla khona okanye kuthe kwakho imvula enomoya ngamandla. Iibhokhwe ziye zingazibuyeli, ziye zikhangele iindawo zoncathama zincathame. Kuye kungabi lula ukuzifumana. Kwaye ukufuya iibhokhwe kufuneka ube nemali yokuthenga amachiza ukwenzele uzitofe mhla zigula kanye xa kukho isifo esizayo.

Iinjongo eziphambili zenkqubo yokubuyiselwa komhlaba eMzantsi Afrika kukuba wonke ubani abe nomhlatyana anawo awuthi ahlale kuwo okanye awulime. Kwaye le nkqubo yenzelwa nokuba wonke ubani ongummi woMzantsi Afrika azive ephetheke ngokulingana nawo wonke umntu. Eli lilungelo kuMgaqosiseko woMzantsi Afrika.

Xa kweli xesha ufuna ukusebenzisa umhlaba osezilalini uye uyicele inkxasomali kurhulumente kweli candelo lwezelimo, kwaye nakwicandelo lamashishini amancinci. Leyo nkxasomali yiyo ke eye ikwenze ukwazi umisa ishishinana lakho lokulima, uvelise ukutya urhwexe ngako, urhwebe ngako.

Xa ufuye iinkukhu loo nto iyanceda ukucutha indlala ekhayeni ngokuba ungathengisa amantshontsho eenkukhu okanye uthengise amaqanda uze ube nenzuzo yokwandisa ezi nkukhu zakho, kungenjalo uthenge ukutya wondle usapho lwakho. Ukufuya iinkukhu abanye abantu sebephila ngaloo nto ngoku, ngokufuya iinkukhu. Umntu aze athengise amaqanda kunye namantshontsho.

Ngokolwazi lwam isonka samasi siye senziwe ngokuthi uthathe ubisi xa kanye luqala ukonakala. Kanye ngamanye amaxesha uyakwazi ulithatha lingekaqalisi nokonzakala uze ulipheke, ulibeke kwisikhenkcezisi lide libe kanti lihlambulukile lisisonka samasi.

Iidrowuni zingabanceda abalimi kunye nabafuyi ngokuthi abalimi basebenzise idrowuni ukufafaza iifethilayiza kwiintsimi zabo. Bona abafuyi bangancedwa ziidrowuni ngokuthi zibajongele iimfuyo zabo kunye zibhaqe namasela aba imfuyo.

Ezi nkukhu zinceda umakhulu ngokuthi xa ethe wabawela inyama angahleli nje uyayithenga, avele abambe inkukhu axhele. Kwaye ezi nkukhu zinceda umakhulu xa ethe wanesonka ebawela iqanda, angene ehokini athathe iqanda atye. Ezi nkukhu zikwamnceda umakhulu nangokuthi athengise iinkukhu ukuze abe nayo imali yokwazi ukuthenga izidingo zakhe ezinjengombane, amachiza empilo.

Kukungamhloniphi umntu omsebenzelayo kwaye nokumjongela phantsi ngoba uMgaqosiseko woMzantsi Afrika ufundiswe nawo nawo naye nawuphi na umntu ukuthi awufunde. Kwaye nakoonomathotholo ulwazi olunjena lumahala nakwiindawo apho ezinjengee-library, wonke umntu uyawazi amalungelo abantu. Ndicinga ngokokuba oku kubangelwa kungamjongeli, kumjongela phantsi umntu okusebenzelayo.

Oku kubaluleke kakhulu ukwazi amaxesha onyaka apho izityalo zikhula ngazo ukuze ungazoba lahleko kwezityalo ezo othe wazithenga. Ixesha lasebusika lixesha elaziwa njengexesha lokulima iitapile kuze xa kungena uhlobo kuvunwe. Ixesha lokuvuna iiorenji lona laziwa njengexesha lasebusika.

Liye libe libi ifuthe xa amaxabiso amafutha ezithuthi enyukile. Ibachaphazela ngendlela embi, kangakumbi abafama abasakhasayo. Baye baxhamle ke naxa lithe ixabiso lamafutha lehla.